Kulungile, ngokolwazi endinalo izinto ezinintsi ezenziwa ngengqolowa ziquka ezi, umgubo omhlophe okanye ongahluzwanga, whole wheat, lowo usetyenziswa kakhulu. Isonka njengasonka esimhlophe, esibhrawuni okanye i-whole bran bread.

Kwindawo ebanjwa yimbalela nantsi into enokunceda, sebenzisa umgquba ukugcina umhlaba unomswakama, tyala ngaphambi kokuba imvula yehle ukuze kube nokufuma, khetha iimbewu ezikhawuleza ukukhula nezilungiselelwe ukunyamezela imbalela, faka umhlaba kakuhle ukuze ubambe amanzi ixesha elide.

Umsebenzi ubanzi, abantu bayafumana imisebenzi, akubizi mali ingako njengoomatshisi. Umsebenzi uqwalaselwa kakuhle, akukho monakalo umkhulu kwizityalo, kulula ukukhetha kuphela ezivuthiweyo, umhlaba awonakali njengakoomatshini.

Ukuba ufuna ukufumana isakhono kwezolimo nokufuya qala ngokutyelela abalimi abanolwazi ubabuze imibuzo ubone indlela abasebenza ngayo. Joyina amaqela abalimi ukuze nifundisane kwaye nixhobisane. Sebenzisa isandla sakho emasimini nasekulondolozeni izilwanyana, isandla sifundisa kakhulu. Funda kwimithombo efana neencwadi, ireyido neenkqubo ezikufutshane zokufundisa.

Ewe, ukufundisa abantu indlela nokukhangela nokuzingela kunye nokutya izityalo zasendle kunceda kakhulu. Oku kwandisa imithombo zokutya ezikhoyo, kunciphisa ukuxhomekeka kwizityalo ezifuyiweyo kuphela. Abahlali bafumana ukutya okungaphezulu kwaye bakwazi ukuziphilisa ngcono, ngakumbi kwimeko apho imvula incinci okanye imbalwa imbi. Kubalulekile ukufundisa indlela efanelekile yokukhangela nokuzingela ukuze kungonakali indalo kwaye kusetyenziswe izityalo zasendle ngokuzinzileyo.

Ukutsha komhlaba nokuchaphazela imveliso yokutya kunye nokulima eMzantsi Afrika ngolu hlobo. Ukuncipha komhlaba wokulima, abantu baphulukana nemihlaba yabo yokulima, ke umhlaba osele usetyenziswa ukulima kancinane. Ukutshatyalaliswa kwemveliso ngenxa yokuba umhlaba utshintsha okanye uhanjiswe kwabanye, abalimi abaziqhelanga kule mihlaba bayakwazi ukulima kakuhle. Ukuphelelwa kokhuseleko lokutya, xa umhlaba usetyenziswa kakubi imveliso iyancipha oko kubangela ukungabikho kokutya okwaneleyo.

Ukuba ndingangumlimi wezityalo usuku olunye isityalo sokuqala endingathanda ukusidala yindawo ephambili esetyenziswa kakhulu kwaye inempilo, amabele. Amabele luhlobo lwesityalo esilungiselelwe kakuhle kwimimandla eminintsi eMzantsi Afrika, ngakumbi kwiindawo ezinemvula encinci okanye ibala. Liyakwazi ukumelana nemeko yemozulu engazinzanga kwaye imveliso yalo ingasetyenziswa njengesonka, iphasta okanye ezinye izidlo. Ukutyala amabele kunye kuya, kuya kundinika ithuba lokufunda indlela yokulima isityalo esiqinileyo nesinzima esinokuthi sigcine imithombo yokutya yosapho lwam.

Bantwana bam, ndiyavuya ukuba nifuna ukunceda ngeenkukhu kodwa ndicela nihlale niqaphele kuba zinokukrwela ngeentsiba okanye ngeenyawo zazo. Ningazibambi ngamandla, zibambeni kancinci kwaye ningabaleki phakathi kwazo ukuze zingoyiki. Hlalani kufuphi nam xa ndisebenza ukuze ndincede ukuba nikhuseleke. Enkosi ngokunceda, niyandivuyisa.

Ndingothuka kancinci xa umhlobo wam endixelela ukuba unehagu ayikhulisa endlini iqabane kuba ihagu sihlala siyibona njengezilwanyana zasefama. Kodwa ndingazama ukuqonda ndimbuze ukuba uyayinyamekela njani, uyigcina njani indlu icocekile kwaye utheni ukuze ahlale ithobekileyo. Ndingamxelela ukuba nangona ingaqhelekanga kum ndiyawuhlonipha umdla wakhe kuba wonke umntu unendlela yakhe yokuthanda izilwanyana. Kodwa ndingamcebisa ukuba aqinisekise ukuba indlu ihlala icocekile kwaye ihagu yakhe iphila kakuhle ngaphandle kokumenzakalisa okanye ukugulisa umntu endlini.

Ukulima itumata kube lula xa umhlaba unamanyolo, unamanzi ngokwaneleyo kwaye ufumana ilanga elininzi iitumata ziyakhula kakuhle. Xa zinconywa rhoqo, kugcinwa ukhula lungakhuli kwaye zingagqithiselwa ngamanzi okanye ziwelwe liqhwala. Kodwa kunzima xa kukho isichotho, umhlaba ongaphilanga, amanzi amancinci kakhulu okanye iintsholongwane nezibungu ezihlasela izityalo. Ngoko ukukhathalela umhlaba, ukunkcenkceshela ngokulinganayo kunye nokujonga izityalo rhoqo yinto eyenza ukuba kube lula ukuzityala.

Ewe, ikhona inzuzo enkulu xa abanini beefama beqeqesha abasebenzi babo ekusebenziseni iirobhothi kuba abasebenzi bayakwazi ukusebenzisa ngokukhawuleza nangokuchaneka bengonakalisi izixhobo. Iirobhothi zenza umsebenzi onzima ube lula kwaye abasebenzi bayakwazi ukujongana nomsebenzi ogqithileyo ngaphandle kokudinwa. Kuyanceda nokuba nefama ethembekileyo, imveliso ephezulu kunye nokukhusela izixhobo ukuze zingonakali ngenxa yokungazi. Ngoko ke ke ukuqeqesha abasebenzi kwiirobhothi kuluncedo kubo nakwifama yonke.

Ngokoluvo lwam, urhulumente anganceda ngokuqinisekisa ukuba abasetyhini bafumana umhlaba nabo kungekho madoda kuphela. Angabaxhasa ngemali, ngezixhobo zokulima kunye nemarike yokuthengisa imveliso yabo. Kwakhona angabafundisa ngezakhono zolimo nezoshishino ukuze bakwazi ukuzimela. Kubalulekile ukuba abasetyhini bafumane amathuba alinganayo ukuze baphumeze ngakumbi kwicandelo lokufama.